Umama wey'ngane angazama ukuthi athole okusayitohwana mhlawumbe noma azame imali yesibonelelo sikahulumeni sey'ngane ebizwa ngokuthi iy'kole mhlampe azame ukuthi ay'bhalise iy'ngane noma azame ukuthi akhulume nekhansela asondelene nalo alitshele ukuthi uyasokola azame noma umsebenzi ema-office aseduze namakhansela noma azame ukwenza imisebenzi yasekhishini emizini yabantu. Ya, yikona loko engicabanga ukuthi kungamsiza noma azame ukuthi aye ezweni lomzansi akhulume noBaba Maswidi.

Uma ufaka i-conditioner kufanele uqinisekise ukuthi into oyisebenzisayo ihlanzekile before ukuthi usebenzise. Gqoke ama-gloves uvikele isikhumba sakho bese ufaka i-conditioner yakho ngobumnene nje uyihlikihle kahle endaweni efanele. Uvumele ihlale imizuzu embalwa ukuze ingene kahle. Ekugcineni ube necebo leyokusula bese uvumela ngokuphelele lokhu kusiza ukuyivikela isikhumba sakho ekuthenini silimale ya.

Ngicabanga ukuthi ipulazi lewayini lingazama ukuthi liqale ngoku-check-a kahle libhekisise ukuthi inhlabathi yalo iyavuma yini ivundile ngendlela ekufanele kube yiyona. And ukuchelela kunomthelela omuhle kakhulu kuwona amagrebhisi angakhula, akhule kahle. Futhi abukeke ngendlela ekufanele kube yiyona nezinambuzane ziyabaleka. Bazame nokuthi like basebenzise izinto ezizosiza ekuthenini usuke inambuzane. Ya, ba-check-e nje inhlabathi ukuthi ivundile ngendlela okuyiyona, efanele.

I-superwash wool yenzelwe ukuthi ingashwabani uma ihlanjululwa ngomshini. Lokhu kwenza ubelula ukuyinakekela iphinde ibe nene ethambile ilungele izingubo zokugqoka nsuku zonke. Kodwa-ke lenqubo idinga amakhemikhali okungasekube nomthelela omubi kwemvelo. Ngaphezu kwalokho ayigcine ukushisa noma ukuphefumula njengewuli evamile nokho ilungele labo abafuna izinto ezilula ukuzihlanza. So i-right ngalokho futhi iqinile nje kakhulu.

Ukushoda kwamanzi okudalwa isimo sezulu.

Uma ngiyingxenye yohlelo i-CSA.

Ukuqhathanisa kwempova yomoya .

Izinkomba ezibalulekile zempilo yenhlabathi .

Amapulazi ewayini angayikhangisa ngempumelelo imikhiqizo yawo.

Ibhizinisi ukuqala ibhizinisi lokufuya .

Yebo sengike ngalivakashela ipulazi lezithelo.

Lo mbuzo uphakamisa indaba ebaluleke kakhulu .

Izimakethe zokudla okufakwe ethinini noma .